I ku tirhisa ka xikambelo xa insurance leyi sirhelelaka mutirhisi wa movha hi nkarhi wo karhi wo karhi ntsena ngopfungopfu loko, a ri ekhombyeni loku katsaka ku tlhava movha kumbe ku yiviwa. Xi tirha hi ndlela leyi munhu u hakela mali leyi yi yi yi ringana ya inshurense ya nkarhi wo koma. Ku fana ni masiku ya one ku fika eka tin'hweti tinharhu.

Ndzi n'wi vutise leswaku hi swihi swilaveko leswi swi lavekaka, kumbe maphepha lama ndzi faneleke ndzi ta na wona ku kota ku pfula akhawunti leyiwani? Ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku i ntsengo wo ta ni hi kwini wa mali lowu ndzi faneleke ku ku hoxa eka akhawunti leyi hi n'hweti ni n'hweti? Ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku, ndzi ta chajiwa mali muni eka akhawunti leyi hi n'hweti ni n'hweti?

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a languta muholo wa yena ku ri wa fikelela ku a nga teka loan-i abangi na? Ndzi languta na na na xikongomelonkulu xa ku va a lava ku teka loan. Loko xikongomelo xa yena xi nga ri xa nkoka ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku, a endla budget ya yena hi ku ya hi muholo loyi a wu kumaku. A rhangisa swilo swa nkoka leswi a faneleke ku swi endla hi mali ya yena, handle ko va a ya ebangi a ya lomba mali. A nga kota ku fikelela ku endla swilo leswi a swi lavaka, leswi swi ringanaka muholo wa yena, a tlhela a kota ku va a seyivha mali yin'wani handle ko va a teka loan ebangi a swi tiva a karhi a swi tiva leswaku a nge yi koti ku yi hakela.

Va ku tekela switirhisiwa swa wena swa nkoka swo fana ni makhadi ya le bangi, ni mapasi ya wena, va tlhela va ku chavisa hi ku ku tekela switirhisiwa swa wena swa le ndlwini.

Va endlela leswaku ku va ni matirhiselo ya kahle loko swi ta eka mhaka ya timali, leti vanhu va faneleke ku ti-claim.

Mbuyelo wa UIF i ku loko munhu a helele hi ntirho u kota ku va ni mali, ya nkarhi nyana yo kota ku ti hanyisa loko a ha ya emahlweni a lava ntirho lowu landzelaka.

Maendlelo yo antswa i ku tirhisa bangi. Hikuva loko u yi vekile ebangi yi va yi hlayisekile, kambe loko u yi veka ehansi ka materase, ku na ku yi nga lahleka kumbe yindlu yi tshwa kumbe yiviwa hi ku olova. Kambe loko yi ri ebangi, yi kota na ku ku tswala yi tlhela yi kota na ku hlayiseka hi minkarhi hinkwayo.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a ya eZanzibar u fanele ku hundzula tirhandi ta Afrika-Dzonga ti ya eka Tanzanian shilling hikuva, tirhandi a ti amukeriwi. A nga hundzula mali ya yena eka exchanger. Kumbe ndzi n'wi tsundzuxa leswaku a tirhisa ti-ATM eZanzibar hi khadi ra yena ra le bangi. Ndzi tlhela ndzi n'wi lemukisa leswaku, a langutisa leswaku exchange rate yi va yi ri ta ni hi kwini. Ndzi tlhela ndzi n'wi ndzi n'wi lemukisa leswaku a a tirhisi khadi ra yena hi nkarhi wo tala leswaku, a kota ku hlayisa mali a nga khomi mali hi mavoko.

Loko swi ta eka tiphilisi ta ndzindzakhombo wa vutomi, ndzi nga langutisa leswaku muvuyeriwa loyi ndzi nga n'wi tsarisaka, xana u ni vuswikoti byo hlayisa mali na? Wa swi kota ku tirhisa mali hi vukheta na? Hikuva a ndzi nge lavi leswaku ndzi siya munhu loyi a nga salaku a huhwisa mali, a yi dya hi vusopfa. Munhu loyi ni fanele ku ndzi n'wi languta ku nga ha va mutswari, n'wana wa mina, kumbe vamakwavo wa mina. Munhu loyi a tsarisiwaka hi nkarhi wo tala, loyi ni nga langutaka yena ku fanele ku ri munhu loyi a nga wa ndyangu wa mina.

Ntsengo wa mali leyi munhu a yi hakelaka eka mali ya insurance, yi ya hi ku hambana ka ka package leyi wena u hlawulaka yona loko u nghenelela insurance hikuva to hambanahambana hi ku ya hi ku wena u tsakela ya mali muni. Loko u lava mali ya le henhla, i ya kuma na mali ya le henhla ya insurance ya vutomi. Loko mintsengo leyi yi hambana hi ku ya hi mali leyi u yi hakelaka hi n'hweti na n'hweti.

Hi hi mavonelo ya mina ni vona swi antswa leswaku va sungula swikweleti leswi hi vumbirhi ka vona, va karhi va endlela timhaka ta vukati bya vona. Leswi swi pfuna leswaku va pfunana ku hakela swikweleti leswi hikuva swikweleti leswi swi ta va swi endliwe exikarhi ka vona tanihi vanhu vambirhi lava va rhandzanaka.

Ndzi nga vutisa leswaku xana hi hi xana i swilo swihi leswi ndzi faneleke ku swi endla leswaku ndzi sirhelela akhawunti ya mina ya selulafoni? Xa vumbirhi xivutiso, ndzi nga vutisa leswaku xana bangi yi tirhisa maendlelo wahi ku sirhelela vuxokoxoko bya mina na mali ya mina eka selulafoni? Xa vunharhu lexi ni nga xi vutisaka i ku, loko loko ku humelela wu vukanganyisi kumbe ku ku yiviwa ka mali, xana bangi yi endla yini ku ndzi pfuna?

Ti-app ta bangi ti pfumelela munhu ku endla swilo swo tanihi ku hakela ku rhumela mali ku amukela mali, ku kamba balansi ya akhawunti hi ku olova handle ku va u boheka ku ya ebangi wena hi wexe. Leswi swi endla leswaku matirhiselo ya wena ya mali ya olova hi ku va u tiva leswaku timali xiyimo xa timali ta wena xi yime kwini, hi nkarhi wolowo i karhi u kambela eka foni ya wena eka app ya wena.

Ndzi nga n'wi byela hi xinavetiso lexi na ku va ndzi lava credit khadi leyi, hikuva ndzi nga twa leswaku ndzi nga ndzi nga twa leswaku yi nga tisa yi nga tisa ku cinca evuton'wini bya mina tanihi ku xava swilo swa nkoka, naswona ndzi hakela ha katsongokatsongo leswi ndzi leswi ndzi tirha ntirho wa ka mfumo ndzi na vuyelo lebyi endlaka ndzi ndzi tshembeka eka timali kumbe swi ta ndzi pfuna ku tlakusa credit score ya mina. Naswona ndzi ta kota ku kuma mindzavisiso leyikulu eminyangweni leswaku ndzi kota ku tiva leswaku ndzi nga kota ku vuyeriwa hi yini ku va ndzi karhi ndzi tirhisa credit khadi leyi, naswona yi nga ni pfuna ku endla yini hi xitalo.

Ndzi nga n'wi pfuna leswaku a pfula akhawunti ya ti-savings laha a nga vekaka mali ya yena leswaku yi kota ku endla ntswalo wo karhi. Ndzi nga tlhela ndzi n'wi tsundzuxa leswaku ntsengo wo karhi wa mali leyi a nga na yona a wu veki a a invest leswaku hi nkarhi wo karhi or malembe kumbe malembe mo karhi a ti kuma a endle ntswalo wo tani hi kwihi, hi ku ya hi maphesente lama ya nga n'wi endlelaka wona ya ntswalo. Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko mali leyi a ri na yona hi xitalo, a teki mali leyi a lavaka ku yi tirhisa hi siku ni siku a yi veka eka akhawunti yin'wani kambe leyi a lavaku ku yi invest kumbe ku yi vekisa leswaku yi n'wi tswalela yi va yi ri ka akhawunti yin'wana. Nakona yi nga vi mali leyi a nga hoxaku voko nkarhi wun'wana na wun'wanyana loko a lava ku yi tirhisa.

Xikongomelonkulu xa UIF i ku va xi teka mali yo karhi eka munhu loyi a nga ku tirheni leswaku loko a helele hi ntirho mali leyi yi yi nyikiwa yena, leswaku a pfa a karhi a yi tirhisa loko a ha lavana ni ntirho lowu wu nga ta kota ku va wa yena eka nkarhi lowu taka. Mali leyi ya pfuna swinene hikuva loko u yi kuma yi ri mali yo hlayanyana endzhaku ka loko ntirho wa wena wu herile yi kota ku ku ku ku fambisa kumbe ku ku fikelerisa ka swilaveko leswi u lavaka ku swi tirha hi nkarhi wolowo, ku fikela loko u ta kota ku kuma ntirho wun'wanyana.

Lexi i faneleke ku xi endla ku kambisisa loko u hlawula akhawunti leyi, i ku langutisa ntswalo lowu wu nyikiwaka, i ku i ku langutisa ma humeselo ya mali. I ku ku mali yo sungula yo pfula akhawunti leyi ku nga va ku ri mali muni, tihakelo ta akhawunti leyi leswi vuriwaka ti-fees na ti-charges mafikelelo ya mali leyiwani ku va u kota ku yi ku yi ku yi fikelela wena tanihi n'wini wa mali. Ku sirheleleka ka mali leyi loko yi ri ebangi, nkarhi lowu yi faneleke yi tshama kona ebangi leswi vuriwaka i term yi ku ku nga ha va short team kumbe long team.

Ndzi nga tirhisa akhawunti leyi nga na tihakelo to hlayiseka. Ndzi nga tirhisa online banking na ATM ku tlula ku famba ebangi. Ndzi nga tirhisa, ndzi nga tiyisisa leswaku mali ya mina a yi weli ehansi ka ntsengo lowu lavekaka. Ndzi nga hlaya na ku twisisa swiyenge hinkwaswo swa tihakelo.

I ku i i i ku va u u u hakerisiwa tihakelo leti tihakelo to tshama mali ya n'hweti na n'hweti, ku hakeriwa tihakelo leti nga ri ki na nkoka, ku faneleka ka ku pfula akhawunti, ku hakeriwa ka ku tirhisa ATM, ku hundzuluxa mali, ku hakeriwa loku ku hakeriwa loko u nghenisa mali eka akhawunti ya wena.

I mhaka ya ku akhawunti leyi nga ni ntswalo lowukulu hi minkarhi yo tala yi yi hakerisa ti tihakelo ta xiyimo xa le henhla, nakona ka minkarhi yin'wani mali ya wena ya famba u karhi u nga swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini, hikuva ku va ku ri ni ni ku hakeriwa tihakelo leti nga ri ki na nkoka, leswi swi vuriwaka ti hidden charges. Nkarhi wun'wanyani nkarhi wun'wanyani vatirhi va le bangi a va ku hlamusela a va ku hlamusela leswaku ku va u veka mali lowu nga na ntswalo lowukulu swi nga va swi nga ri na nkoka hi mayelana na tindlela tihi na tihi.